Kwezi ndlela zininzi siva ngazo ngokuhlisa imizimba ndakhe ndava icebo lokuba utye amabhanana. Uvuka utye amabhanana uphinde utye amabhanana xa uzawulala, eyona nto oyityayo ngamabhanana. Ndothuka uba ukutya amabhanana kuhlisa umzimba?

Uluvo lwam kukuba ezi venkile ziqhelekileyo zasekuhlaleni mazingawathengisi amayeza amele ukuba afumaneke kwikhemesti kuphela, kuba iikhemesti zineempepha mvume ezibangqinelayo ukuba bathengise amayeza.

Ngolwazi endinalo oogqirha bajonga izifo umama anazo, kujongwe nezifo usana olunazo, kujongwe nezifo eziyimfuzo, kujongwe noxinezelelo olusegazini nolusengqondweni, kuphinde kujongwe nemichamo kamama.

Abantwana abadadlana banokumnceda umama wabo ngokuba baxelele umntu omdala ngento abayibonayo, bancedise nasekukhathalaleni kosana.

Iinkolelo zesiNtu zinempembelelo kwindlela abantu abalujonga ngayo ucwangcisontsapho. Kujongwa aba balenzayo ucwangcisontsapho njengabantu abazimanya kwezosondo, kodwa akunjalo.

Ukhona umahluko ekuphenduleni kweenkonzo zikaxakeka kwiziganeko ezahlukeneyo. Kuba umzekelo, xa kuthe kwenzeka ingozi endleleni bayakhawuleza ukufika kuba loo ngozi ivalela abantu abaninzi abaya emisebenzini, nabaya ezindlini, nabaya kwiindawo zabo zoshishino. Xa into yenzeke kwindawo yokusebenza abafiki ngexesha.

Imali yenkxaso yenkamnkam evela kurhulumente ayikwazi ukubanakekela abantu abadala ngokwezempilo kakuhle, kuba bagula rhoqo. Umntu funeka abe nayo into angena kuyo efana nemedikhali.

Into yokuqala ekufuneka uyenze xa ujongene nabaphangi abaphethe izixhobo kukonyusa izandla zakho zombini phezulu ubuze bafuna ntoni, umamele imiyalelo yabo.

Olu lwazi kuziwa nalo andilukholelwa tu kuba zininzi izinto ezinokwenza umntu angaziva kakuhle nakamnandi.

Urhulumente uyazama ukwenza okwaneleyo kodwa baske babe baninzi abantu abanomhlaza, abanezifo ezahlukeneyo ezenza ukuba iindawo zikarhulumente zibe noxanduva olungaphaya kwabo.

Akululanga ukufikeleleka kwiiklinikhi xa kuhliwe kuba iindawo zasezilalini ziqelelene. Nalapho xa ikufuphi kukho uloyiko loonqevu abavela bafike noba kunini.

Wakhe ugqirha wandixelela ukuba ndinoxinezelelo engqondweni ndaqonda awu, uxinezelelo kube kukho into eyenzekayo ebomini bam endenza ndibe noxinezelelo, ibe iyinto engahlelanga egqithayo.

Bakhona abantu endibaziyo abasebenza kwimisebenzi unomngcipheko ophezulu, kodwa abaqeshi babo akukho nto bayenzayo ngokwasezingqondweni ukubaxhasa.

Into yokuqala endiyijongayo kujonga ukuba sikhuselekile sonke kule ndawo sikuyo, naba bantu size kubo sibajonge uba bakhuselekile nabo.

Andikuxhasi ukuthi ibhinqa eliphunyelwe sisisu funeka lenze umsebenzi wokuzihlamba ukususa amashwa, kuba ukuphuncukelwa sisisu ayinto edibene namashwa. Zininzi izinto ezenza umntu aphuncukelwe sisisu ezingadibenanga namashwa.

Ndingalisela iyeza lesiNtu, kuba amayeza esiwathengayo enziwe ngamayeza esiNtu.

Singabakhuthaza abantu abaphila nesifo sikagawulayo uba bazibandakanye namaqela enkxaso, kuba abantu abakumaqela enkxaso ngabantu abakule mo bakuyo. Bazawudibana nabantu abaqalayo uba kule mo nabantu ekudala bekule mo, apho baza kufumana khona iingcebiso zokuphila neendlela zokuba baphuhlise ubomi babo.

Ndinomhlobo wam owakhe wathenga iyeza lokwehlisa umzimba, kodwa wazibhaqa ekhulelwe. Kuba ekuhambeni kwexesha endaweni yokuba ehle emzimbeni, sabona ngaye emane egcwala eba mkhulu. Xa esondela kwezempilo kwathiwa, sisi ukhulelwe wena.

Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba into yokuqala makakhe aphume phandle afumane ilanga mihla le. Ukuba iyaqhubekeka le mo yakhe akhe asondele koogqirha bakhe bahlole yintoni le imkhathazayo.

IsiNtu siyamvumela umntu azile emva kwesehlo kungekafakwa xinezelelo lwezinto ezilindelekileyo ukuba azenze. Ufunelwa umntu, umntu womncedisa kwesi sehlo, abantu azohlala nabo nabantu azabathuma kuba yena uzilile.

Abantu abantsundu bayawuphephetha lo mxholo wempilo yengqondo kuba banento yokuba umntu uthakathiwe, bengamcingeli lo mntu ucinezelelwe ngokwasengqondweni.

Abantu basematyotyombeni ngebenikwa ii-fire extinguishers, bahlale benawo umhlaba ngaphandle kwezindlu abanothi bawugqaye apho kutsha khona, okanye babe nayo isanti ezabanceda xa kusitsha.

Iinkonzo zoluleko zidlala indima enkulu ekuxhaseni amaxhoba nasekubaboniseni indlela eya phambili xa bebona ubomi bungathi buyaphela kubo.

Ndicinga izinto zokuqala ezimele ukufundwa ngumama oqalayo ukuba nosana emva koba ebelekile kukuba angaphakamisi nto inzima, angenzi misebenzi inzima phambi kokuba umntana awise inkaba.

Ukukhuthaza amadoda ukuba aye koogqirha naseziklinikhi kukuthetha nabantu abahlala nabo ezindlini. Abantu abafana nabantwana babo nabafazi, abantu ababathembileyo, baxelelwe ukuba xa beziva bengaphilanga mabaye ekliniki.